Ee, go ya ka nna nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata ka gore gonne merogo eo e na le dikotla tse re sa di kry-eng ko merogong mengwe le gape gore baagi ba naga ya rona ba tle ba nne le tšhono ya go leka mare e mengwe le mengwe mo nageng. Le fape gore le tshimo ya rona e tla e kgone go dira madi a le mantsi tota mo setšhabeng gore re tle re kgone le go thusa le setšhaba sa rona.

Go jala maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go boima ka gonne diapole o di jala ka mariga and gape o kgona go di beola gangwe mo ngwageng mme go jala dipanana le teng go boima ka gonne dipanana di tlhoka maemo a bosa a a bothito, o kgona go ntsha dipanana mo setlhareng ngwaga o mongwe le o mongwe ga di setse di siame.

Go jala merogo e e jaaka ditamati go tlhoka kitso e le ntsi, kitso yang go tlhokomela ditlhare kitso ya go jala. Pele o ka jala ditamati o tlhoka go ntsha dithapo tse di leng mo tamati morago o siamisa mmu wa gago o tshela dithapo tse mo morago ga moo o khurumetsa ka mmu o simolola go nosetsa tsatsi le letsatsi. Ga ditamati tsa gago di setse di siame o tlile go di bona ka mmala o mohibidu mme o bo o kgona go di kgetlha ka matsogo, ditamati di kgetlhwa ka matsogo ga di setse di siame, di setse di le dikhibidu.

O simolola ka go jala peo mme peo eo e batla seemo sa bosa se se fisang o simolola ka go jala peo wa e nosetsa letsatsi le letsatsi mme morago o tlile go tseya dingwaga di le pedi kgotsa ngwaga o le mongwe mme morago ga moo peo eo ga e gola e tlile go segiwa ka thipa kgotsa ka motšhini mme ko morago e be di beiwa ko letsatsing gore di ome. Ga di fetsa go oma ba tlile go tsena mo dikgetsing morago ga a dikgetsi e be ba di rekisa jaaka tee.

Tee ya rooibos e botlhokwa thata mo mmeleng wa rona, e fokotsa malwetse le go thusa go lwantsha kankere. Tee ya rooibos e thusa go sila mala le go sila dijo di dipatlisiso dingwe di tlhalositse gore teye ya rooibos e kgona go thusa batho gore ba nne le madi a a siameng jang. Rooibos ka bokhutshwane e thusa go lwantsha kankere go se dira dijo le go dira gore re nne le madi a a a siameng, madi a kgonang go lwantsha malwetse, re nna le masole a mmele a a nang le maatla.

Balemirui ba kopane le mathata a le mantsi jaaka komelelo le mmu o o sa siamang le le diboko tse di jang dijalo. Balemirui ba tshwanetse gore ba dirise metsi ya bone ka tsela e e siameng, ba tshwanetse ba netefatse gore mmu wa bone o phele o siame ba o tlhokomela mme ba phela ba shebile diboko gore di seke di a ja dijalo tshwanetse ba netefatse gore metsi a bone a siameng le gore ga ba tshwanela go letlelela gore diboko di je tee e ya rooibos ka gonne ba tlile go latlhegelwa.

Balemirui ba kopane le dikgwetlho di le dintsi, kgwetlho ya mmu o o sa siamang, kgwetlho ya metsi le kgwetlho ya bogodu mme le kgwetlho ya diboko. Balemirui ga ba itse gore ba ka dira jang gore batle ba kgone go fenya dikgwetlho tse, balemirui ba tshwanetse ba netefatse gore ditsotsi ga di tsene di utswa maungo a bone, balemirui ba tshwanetse ba netefatse gore go na le metsi a a siameng, balemirui ba tshwanetse ba netefatse gore go na le ditsela tsa go fokotsa diboko mme tshwanetse ba siamisa mmu wa bone pele ba ka jala.

Maungo a a tshwanang le diapole, diperekisi a tla dirisiwa go dira juice-e le dijeme. Maungo a a tshwanang le diapole, ditamati, di-orange-e a tla omisiwa. Maungo a a tshwanang le di-avocado le coconut-e a tla dirisiwa jaaka ditlolo gore batho ba nne le matlalo a siameng le gore batho ba nne le moriri o o siameng.

Maungo a a jewang thata le maungo a a jalwang thata ke diapole, diperekisi le dipanana le merogo ka gonne 'tsatsi le letsatsi ga o ya ko mabenkeleng maungo a tshwana le diapole diperekisi dipanana le go tshwana le merogo e phele le teng ko mabenkeleng le batho ba phela ba reka one 'tsatsi le letsatsi ke dijo tse di jewang go tshwana le mme mmopu o ne o dirisiwa le ka go dira bogobe kgotsa papa and bogobe bo jewa 'tsatsi le letsatsi e be go fetisiwa ka maungo a a tshwanang le ditapole, dipanana le diperekisi.

Merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng e akaretsa ditamati, dikhabetšhe, ditapole le di-carrots ka gonne ditapole di apeiwa ka ditsela tse di farologaneng, ditamati di kgona go tsenyiwa ko di-salad-eng, di-carrots di kgona le go jewa di sa apeiwa ka mme le dikhabitšhe di apeiwa ka ditsela tse di farologaneng le le gape ke dijo tse di nang le dikotla and di kgona go tsamaisiwa sentle and-e ga di na matsapa a le mantsi ga o dijala.